Ke nahana ho kgethelwa mosadi kapa molekane ke batswadi seo se ne se lokile. Hobane nakong ya kgale sekgahla sa di divorce tse di leng teng sene se le fatshe, o no tla se fumane batho ba kgethetsweng ba ikgethelanweng ke ba kgethetsweng ke batswadi ba kgaoha na. Ono tlo fumana hore batswadi ba na le tsela eo ba kgethelang bana ba bona ba tseba. Mme hona jwale ha o se o ikgethelwa ke ka ho le di polayano tse kgolo tsa banyalani di leng kanakana. Nka beha mabaka a mangata ka ho fetisisa.

Ke lo rekisa dijo tsa setso tse kang nama ya hlooho, maotwana a kgomo, hlooho ya nku le maoto a yona. Tsena ke tlo di pheha ka pitsa tse ntho, mme ha ke na tla tla tshela di ntho tsena tse re di bitsang di spice. Hobane letswai le metsi ke tsona tse fanang ka tatso yane ya dijo tsa setho hore dijo tsa setho di be monate ha di se na di noko tsena tse tlileng le makgowa hona jwale. Monate wa teng bo dula bo le nako ka nako tsohle e le bona bane bona bane bo sa fetoheng.

Mehlobo ena e fapaneng re nang le yona makeisheneng a rona, e tlisa mahloko a mang a mane moo ba tswang teng. Hobane tsela eo ba tlileng ka yona ha se tsela e lokileng. Ka ha di ente tse re di fumanang mona le tse bona ba di fumaneng le tulo tse ba tswang ho tsona di na le mahloko a tsona. Ha di fihla ka mona, di etsa tshwaetso e mpe bakeng sa rona re le baduli ba ka mona.

Ha se bohle ba utlwisisang taba ya sefifi hobane jwale ho na le di tumelo tse fapa fapaneng mehleng ya kajeno. Tje ka tumelo ya se kreste e sa dumellaneng le ho tlosa sefifi ebile e leng hore e re sefifi ha seyo. Feela sefifi sona se tloswa ka lekgala, le metsi le moswang. Ebe ho a phohlwa. Tjhe, ka hobane basadi ba kajeno ba se ba na le ba itokisa meriri, ba etsa jwang. Ho ye ho kgaolwe feela ka morao ka mona, qola ya moriri. E be ya nkuwa e kopanywa le lekgala mme eo lahlehelwa metsing kwana.

Ke rata ho ja bohobe ka di kahare. Dikahare tsa nku ja tjeka mmala moo mala mohodu a kopaneng le matshwafo, mme e ba dijo tse monate ka ho fetisisa. Le batho ba ratang ho duba bohobe ba pheha bohobe ke batho ba bo mme. Le mofuta wane wa morabe wa ma-Xhosa. Ke bona batho ba eleng hore ba rata bohobe ka tsela e fetisisang.

Mmino wa mapiano nkare mmino ha o le motho ya ratang mmino o tlo tsamaya le mmino wa yona nako eo o kgema le din nako. Hobane ke hlahile nakong yane mmino e santse ele mmino wa disco wa tla mminong wa kwaito. Jwale o tlile mmino ona wa mapiano feela nna ke utlwa ho ntse ho le monate fela ka nako e tshwanang hobane e se llang ha se thabelwa ke batho se etsa hore batho ba thabe. Ba itumele, e ba ntho e monate hobane jwale motho o kgona ho hopola ho ba na le ntho tseo di hopolang ka mmino o itseng, o llang ka nako eo. Le ha o tlolla kgale e le hore ketsahalo eo e fetile feela oba le sehopotso ka baka la mmino oo.